Mntwana wam, ukuze uzazi apho uya khona kubalulekile kukuba uyazi imvelaphi yakho. Isiduko sakho ke ngundoqo, yeyona ndawo yokuqala ekufanele uqale kuyo ukuze ukwazi ukuzilanda ukuba uvela phi na. Xa usazi inkcubeko yakho uzawutsho ukwazi uba ube nekamva eliqaqambileyo kuba uzazi uba uyinto ka nantsi yaye ubhalele phi na.

Isinxibo sangaphambili sasibaveza ootata bamaXhosa njengeenkokheli, iintloko zamakhaya athi xa enxibile kubonakale indoda enesidima efanele ukuhlonitshwa, efanelwe yimbeko. Namhlanje sibona ootata abaveze iimpundu ngaphandle, beveze ezi BVDs bazinxibayo, nayo wakuyijonga ufumanise into yokokuba le yimpahla yangaphantsi yakugqiba igqolile, akuyazi uba yayigqityelwe nini ukuhlanjwa. Isichuthuzele phantsi ke loo nto isidima sootata banamhlanje kuba batyeshela le yabo iMbo baphapha nophoyiyana.

Umama ligwiba, ngumsimelelo wekhaya. Nguye owenza ikhaya lifudumale, ujike umzi ube likhaya, kujike igrosari ibe kukutya, ze kuthi nothando ombathise, afudumeze ikhaya lakhe ngothando. Ikwanguye onika isikhokelo kweli khaya. Umama ngumthambo wobomi, umama unika ikhaya imfudumalo.

Ukwahlulwa kwemisebenzi yokupheka yokwenza ukutya kwekhaya kwenza ukuba elowo abe noxanduva aludlalayo ekwenzeni ukutya isidlo kweli khaya. Ukuba mhlawumbi kuya kwenziwa umsebenzi amakhwenkwe ayakuthi amakhwenkwe, abafana namadoda baye kuxhela ze iintombi nomama bapheke kuphakelwe ikhaya. Loo nto yokuba kwenziwe oku kupheka nokukuza nokutya, uba ngokwesiqhelo okunye kuvela emasimini nasezigadini kusebenze wonke umntu ukuze kube kubekiwe nalapha esityeni. Elowo unoxanduva lwakhe ngokwesiNtu.

Njengenkulu kweli khaya, umkhuluwa wabaninawa bam noodadewethu ndibakho kuwo onke amalungiselelo emicimbi ethi isindlekwe apha kweli khaya. Ngoko ke, ukusuka ekucebeni ukuya kulobola, ukuya ekuloboleni de kuyofika kumtshato lowo. Amabhaso, ukuxhela, yonke loo nto leyo, impahla eyawuthi isetyenziswe ndikhona kuyo yonke ukuqinisekisa into kokuba umtshato lowo okanye nawuphi na umcimbi esiwusindekayo uba yimpumelelo.

Uqeqesho luqala ekhaya yaye ukuze uzazi ukuba uyaphi kufuneka uzazi ukuba uvelaphi. Masithethwe apha endlini isiXhosa kwaye nasesikolweni sifundwe. Abantwana mabasiwe kwizikolo ezifundisa ulwimi lwabo ukuze bangaphulukani nemvelaphi yabo.

AmaXhosa la sisizwe esizingcayo ngenkcubeko yaso kuba kaloku sichubekile. kunjalo nje bethanda behlonela bekwahlonipha imvelaphi yabo. Yaye ayathanda ukufundisa abantwana babo ngamasiko ngamasiko kwanezithethe zabo ukuze nabo bangayilahli indlela balahleke baphaphe nezinye izizwe belahla ubuzwe babo.

Kuye kuxhomekeke ukuba oku kuzilanda ndizilanda kuba kutheni na. Umzekelo, kungenzeka ukuba ndinanenekazi okanye gqiyazana lithile ndilicotheleyo, ngoko ke andinawukwazi ukuzilanda kupheleleyo kuba hleze kuthi kanti ndizikhuphe intlaka emlonyeni. Kodwa ke ukuba ndizilanda kuba nam ndicothele into yokokuba ngabana ze ibe siyahlobana, ndawuzilanda de ndiyoma ekugqibeleni ukusuka kulomama, kulomakhulu de ndiyoma nakulokhokho, kulotata, kulotatomkhulu.